Ga ke itse thata ka go jala maungo, fela se ke se itseng ke gore o ne o tlhoka dithulusu, o tlhoka mmu o ntseng sentle, o tlhoka le letsatsi, ee, o tlhoka dilo tse di rileng gore o kgone go jala maungo a gago.

Di thusa ka gore dijalo di meele sentle, ebile dikgato tse di botlhokwa gore go tswe wool-u kgotsa ditlhale, ke tsa gore tshwanetse go netefatswe gore ditlhale kgotsa wool-u ga di senyege, fa go beolwa.

Rooibos e simolola ka dipeo tse di le go jalwa mo di-nurseries, morago ga moo, di jalelelwa mo masimong morago ga dikgwedi di le mmalwa. Semela se atlega mo mebung e e motlhaba, e e acid-e, e e nang le tlelaemete ya Mediterranean, mme ka tlwaelo se kotula fa se setse se fitlheletse dikgwedi di ka nna somerobedi, kgotsa masome mabedi nne, tsa dingwaga. Mo dikgweding tsa selemo, dikarolo tse di kwa godimo tsa sekgwa, di giwa ka diatla, go letla sejalo go gola gape, dilo tse di kotutsweng, di a kgaoganya, dikolobediwa mme di tlogelwa gore di bidiwe, e leng thulaganyo e e dirang gore teye e nne le mmala o o mohibidu, o o botlhokwa le tatso e e tseneletseng.

Rooibos e ka rotloetsa boitekanelo jwa pelo ka go tokafatsa maemo a cholesterol-e, le go tsamaya ga madi, fa gape e neela ka ditlamorago tsa go lwantsha dithurogo tse di ka sologelang maemo a a tshwanang le ramatiki, molemo. Mo godimo ga moo, e ka nna ya thusa go laola selekanyo sa sukiri mo mading, mme seno sa dira gore e nne mosola mo bathong ba ba mo kotsing ya go tsenwa ke bolwetse jwa sukiri, jwa mofuta wa pedi. Rooibos gape e dirisiwa ka tlwaelo go okobatsa mathata a tshilo ya dijo, jaaka ditlhabi le go sa sile dijo sentle, mme di-antioxidant-e tsa yona di ka tshegetsa letlalo le le phepa le le itekanetseng.

Balemirui ba maungo, gompieno ba lebane le mefuta e e farologaneng ya dikgwetlho tse di botlhokwa tse di tshosetsang bobedi, ntshodikuno le dipoelo tsa bona. Phetogo ya tlelaemete e baka maemo a bosa a a bonelwang pele, go akaretsa le komelelo, merwalela le segagane se se sa tlwaelegang, se se ka amang thobo ya dijalo thata. Disenyi le malwetse di ntse di anama thata ebile go thata go di laola, ka ntlha ya go fetoga go ditlelaemete le go anama le ka dikalafi tsa setso, tlhaelo ya badiri bogolosegolo ya thobo e santse e le kgang e e sa kgweetseng, bogolosegolo mo dikgaolong tse di ikaegileng ka badiri ba paka kgotsa ba bafaladi.

Merogo ya medi e e jaaka e e nang le tatso e e tshwanang le ya oyster, ya citrus go tswa kwa , di tlisa dipopego le ditatso tse disha mo poleiting ya gago, fa e le ka merogo ya kutu le ya magokuma, akanyetsa kohlrabi e e tshesane, e e bonolo, cardoon e e tshwanang le artichoke kgotsa di-fern-e tsa fiddle head tse di nang le bojang, tlhomamisa fela gore o apaya ka bofelo. Gareng ga merogo e e nang le maungo, chayote e neela ka tatso e e bonolo e e farologaneng, fa di-egg plant tsa Thai le luffa e ntsha di neela ka ditlaleletso tse dintle mo dikharishimi le disopo.

Ditamati ka tlwaelo, di jalwa go tswa mo dipeong tse di jalwang lantlha mo ntlong, mo ditereneng tsa peo kgotsa dipitsa, dibeke di ka nna thataro go ya kwa robongwe, pele ga serame sa bofelo se se solofetsweng. Fa dipeo di setse ditlhagisitse di sete, di le mmalwa tsa matlhare a nnete, mme dithemperetšhara tsa kwa ntle di le bothitho ka tlhomamo, di jalelwa mo mmung o o elediwang sentle, mo lefelong le le nang le letsatsi kgotsa mo ditshoding. Dimela tsa tamati di tlhoka go nosetswa ka gale, ebile di tshegetswe ke dikota.

Balemirui ba rooibos, ba lebagane le dikgwetlho di le mmalwa, go akaretsa le phetogo ya tlelaemete e e tlisang pula, e e sa tlhomamang le komelelo e e tsayang nako e telele e e amang thobo le boleng jwa dijalo, go senyega ga mmu le kgologolo, bogolosegolo mo kgaolong ya Cederberg mo Aforika Borwa, ko rooibos e e jalwang thata teng, e tshosetsa go tswelelapele. Dikgwetlho tse di ka rarabololwang ka mekgwa ya temothuo e e tswelelang dithulaganyo tse di tokafaditsweng tsa taolo ya medi, keletso mo dipatlisisong tsa mefuta ya rooibos e e kgonang go emelana le komelelo, temothuo ya tirisano mmogo go fokotsa ditshenyegelo le go oketsa maatla a ditumalano.

Maungo a ntse a dirisiwa thata mo ditlhagisweng tsa boitshimololedi, tse di nang le boleng jo bo oketsegileng, tse di fetang fela dijeme tsa setso, matute le dijo tse di botlhoswana tse di omisitsweng. Ditlhabololo tse dišwa di akaretsa dijo tse di dirang le tse di nonontshitsweng, jaaka a probiotic le diphatlhalatso tse di humisitsweng ka dibithamini, mmogo le ditswaiso tsa tlhago jaaka sirapo ya letlha le dipoere tsa maungo. Dikhumo tse di tlhomang mogopolo mo, gonneng motlhofo jaaka maatlalo a maungo, maungo a a omisitsweng mo setsidifatsing le dijara tsa dijo tse di botlhoswana di thusa babereki ba ba tlhokomelang boitekanelo.

Mangwe a maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe a akaretsa dipanana, diapole, merara dinamune le di-mango. Dipanana ke sejo se se golo mo dikgaolong tse dintsi tsa boboatsatsi, ka ntlha ya thobo ya tsona e e kwa godimo, go nna teng ngwaga otlhe le go kgona go dirisiwa ka ditsela tse dintsi. Diapole di atlega mo maemong a bosa a a bothitho, di na le botshelo jo boleele jwa shelofo, mme di dirisiwa ka mefuta e e farologaneng, go tswa tse di-fresh-e, go ya le tse di apeilweng. Diterebe di tumile go jewa di le fresh-e, mme bogolosegolo mo tlhagisong ya veine, se se dirang gore di nne botlhokwa mo ikonoming, dinamune di na le vitamin C, mme di jewa thata ka bobedi di le fresh-e.

Mangwe a maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe, a akaretsa dipanana, diapole, merara, dinamune. Dipanana ke sejo se segolo mo dikgaolong tse dintsi tsa boboatsatsi ka ntlha ya thobo ya tsona e e kwa godimo, go nna teng ngwaga otlhe le go kgona go dirisiwa ka ditsela tse dintsi. Diapole di atlega mo maemong a bosa a a bothitho, di na le botshelo jo boleele jwa shelofo, mme di dirisiwa ka mefuta e e farologaneng, go tswa go tse di-fresh-e, go tse di apeilweng. Diterebe di tumile ka go jewa di le fresh-e, mme bogolosegolo mo tlhagisong ya veine, se se dirang gore di nne botlhokwa mo ikonoming. Dinamune ke motswedi o o eteletseng pele wa vitamin C, mme di jewa thata ka bobedi di le fresh-e le jaaka matute.